Omunye umehluko wokuvuna ngesandla, singavuna izitshalo okungama khabishi, okherothi, kanye notamatisi.

Abalimi bangasebenzisana nabantu bamabhizinisi endawo ukuqinisekisa ukuthi ukusetshenziswa ukudla okungenziwe esikhundleni sokumoshakala, ukuba uma abelimi beqeda ukuvuna bebese banikeza bamabhizinisi ukuba benze ukudla okungenziwe.

Ukuhlukana kwemigqa okuhlukene kuwuthinta kanjani umswakamo wenhlabathi nezinda lokushisa? Kuwuthinta kabi umhlabathi futhi nezinga lokushisa liphakeme kakhulu.

Umlimi iphutha alenzile ukuba amanye wamazambane azange awagcine kahle, yingakho agqine esebona, kanti amanye amazambane owagqine esiphaleni, into bekumele okufanele ayenze umlimi ukuba wonke amazambane awagcine esiphaleni ukuze angaboli.

UZenani Msweli ongumakhelwane wami, amasu angawasebenzisa ukuthuthukisa impilo yomhlabathi yakwakhe ukuba athole umanyola. Umanyolo wuwo ozothuthukisa impilo yomhlabathi yakwakhe, noma uma engenawo umanyola angasebenzisa ukudla okusuke kumoshakele enhlabathini yakhe. Kulapho inhlabathi yakhe izothuthuka azokwazi ukuvuna izithelo zakhe.

Esimweni sikaNoluthando, ngingakonga amanzi asele for izitshalo ngoba izitshalo zobe zidinga amanzi kakhulu.

Inzuzo nezinselelo zokutshala ukudla endlini ukuba inani lokudla imbuya ngothi liyehla kakhulu, futhi ungaqqina usuthuthu ngokwakho ugcine usudayisa uba nebhizinisi eliyehlisa inani lokungasebenzi.

Abalimi bangazijwayeza nezimo zesulu zezulu ezishintshayo uma bebukela umabonakude uma kudlala izindaba ngoba izindaba ziyasixwayisa nezimo zezulu ezishintshayo. Kulapho abelumi bengakwazi ukuba baxwaye ukuze bazokwazi ukuthi kulungile na ukulungise inhlabathi yabo yokutshala noma akulungile.

Ngicabanga ukuthi izishoshovu kumele zigqugquzela abantu ngokwabiwa kabusha komhlaba, ngaphandle kokuba kungazinzi.

Imizwa yakaZanele yashintsha ngendlela eyisimanga ngoba wayebhekene nokuqindezeleka, futhi nokudabuka ngemuva kokuphelelwa ngumsebenzi, kodwa wegqine esethola ukujabula ngokuba waqala ingadi etshala amakhambi nemifuno. Ngokuhamba kwesikhathi, uthole injabulo ekunakekeleni izitshalo zakhe ngoba izitshalo zakhe ziyamusiza kakhulu ukuba onge imali.

Lokho kuthumela umlayezo ezizukulwaneni ukuba umhlaba abasenawo.

Ukupakisha okusekelwa ephepheni kufanele ukuba leli phepha okupakishelwa kulona liyohlolwa kuqala ngaphambi kokuba kupakishelwe kulona.

Ekulimeni kwami ngihlangabezane nezinambuzane eziyingozi kakhulu, ezifana namashishiboya. Izitshalo zami ezithintekile kakhulu kulolu, amazambane adlekile kanye nesipinashi sami sidliwe izinambuzane.

Umhlaba ubalulekile kithi sonke siwumphakathi, singabantu baseNingizimu Afrika ngoba umhlaba uchaza ukuthi thina singobani sibuyaphi, imvelaphi yethu ithini. Wonke umuntu umhlaba uyawudinga.

Le ngadi izoletha amathuba amaningi emisebenzi, futhi izoyehlisa inani lendlala ebhokile emphakathini wakithi. Yingakho ngithi ngicela ukuba sisizane ukuze wonke umuntu ezophumelela.

Amazinga omsebenzi angakhuphuka kakhulu futhi nemali ingasetshenziswa ngendlela efanele.

Ukuba ukudla kubekwe endaweni epholile engenakushisa, ukuze ukudla kungamoshakali.

Ukuba bengingumlimi bengizogxila kwezemvelo ngoba ezemvelo azinakho izifo.

Ukuhlukaniswa kwemigqa kube nemithelelo emihle kakhulu empilweni yesihlabathi kanye nesivuno sezitshalo. Izitshalo zimile kahle ngokwahlukana kwazo.

Cha, angeke ngidle ukudla okushintshwe izakhi ngoba kuzongibangela izifo.